Dilo tse di botlhokwa tse di ka dirang gore motho a bone madi a insurance ya loso ke go duela madi a inšorense kgwedi e nngwe le nngwe, mme batho ba ba leng mo inšorenseng eno ba ka tlhomisa gore ba kry-e madi ka go tswelela ba patela inšorense eno morago ga gore motho o ne a ntse a e duela a kry-e madi a teng, kgotsa a tswe mo lefatsheng le le ka kwano.

Go reka dilo ka mogala wa letheka go dirile dilo botlhofo marekelong ka gobane marekelo ga a sa tlhole a tletse jalo ka pele. And-e ka mokgwa o marekelo a kgona go farologana gore dilo tse di rekiwang ke tse feng ka botlalo le ka bontsinyana gore di dule di le teng mo marekelong ka dinako tsotlhe, e re bareki ba di batla ba kgona fela go ba isetsa tsone.

O kgona go beeletsa mo bankeng mme o nne le merokotso e e farologaneng. Morokotso wa ntlha ke wa thirty-two days mo o rokotsang mme o beye tšhelete e nne le morokotso, o kope go ntsha madi after thirty-two days. E nngwe ke ya dingwaga, e nne le merokotso ya diperesente di le ten mo madi a o beeletsang mo bankeng, mme go nna le e nngwe gape ya go beela bana madi a dithuto tsa bone ga ba fetsa sekolo e na le merokotso e mentsi gore goya fela ka madi a o a beeletsang.

Maitemogelo a rona e ne e le maitemogelo a itumedisang tota ka lebaka la gore re ile ra fetola madi pele ga re ka rulaganya go tswa ka South Africa, mme go dirisa madi go ne go le botlhofo tota ka re ne re ne ra fetolela madi go madi a ne re etela ko lefelong la teng.

Lelapa le le sa kgoneng go adima madi a mantsi la go reka ntlo ba tshwanetse go dirisa lenaneo la government-e la FLIPS mme lenaneo le tla thusa go ba fokoletsa madi a kadimo ya go reka ntlo kwa bankeng. Mme ba tshwanetse go baakanya makwalo a bone a go amogela ko mmerekong le di ID tsa bone apply-ela lenaneo lena la FLIPS.

O kgona go dirisa karata ya gago ya banka go dira dituelo ka di-Euro le di-Dollar mme le go ntsha madi ka currency e nngwe le e nngwe ka banka ya gago mme go sena dituelo tse di mo godimo ga tseo di dirileng. Go dula o le mo godimo ga dituelo tsa banka tsa gago o tshwanetse banka ya gago ya dula e na le madi.

Go beeletsa mo dikagong tsa bonno go ka ama dithulaganyo ka mabaka a a rileng. Melao e e dulang e fetoga-fetoga ya mo South Africa e ka kgona go ama letseno, madi a a dulang a ya ko godimo le one a ka ama letseno, go nna le mathata le banni ba ba nnang mo dikagong tseo go ka ama madulo.

Bopaki bo ke neelaneng ka bone gore go na le madi a tsenang tsatsi le letsatsi mo account-ong ya banka ke affidavit ya kwa police station gore ke na le kgwebo e ke e tsamaisang ya go rekisa diaparo, mme ka jalo madi a teng a tsena ka letsatsi le letsatsi ka gobane go na le batho ba ba patalang go ya ko account-ong.

Mabaka a a siameng a go beeletsa madi a go tlogela tiro ke a a latelang, o ka nna le letseno la kgwedi le kgwedi le madi mo seatleng sa gago a o tlogela tiro mme go ya ka gore o kry-a diperesente tse kae tse o beeleditseng mo go tsone. Gape o ka affect-iwa ke inflation ya mo South Africa, o ka kry-a madi a itekanetseng kgotsa madi a gago a ka se gole.

Go beeletsa madi go simolola ka madi a mangwe a mangwe a o nang le one mme go tla go rotloetsa gore o beeletse madi a a kwa godimo nyana gore morokotso o nne ko godimo. Mme batho ga ba dumele gore go na le dipoelo tse di itumedisang ka gonne ba tshwanetse ba beele madi a a kwa godimo gore go nne le morokotso o o kwa o godimo. Batho ba tshwanetse go phela ka madi a bone ka jalo ga ba dumele gore go beeletsa madi a kwa godimo go tla nna le morokotso o o ko godimo.